Go apariwa matlalo a kgomo mo setsong sa rona diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo go supa botho le setso sa rona dingwe tsa diaparo tse di tlwaelegileng ke mateisi, dikhiba le mesese e metle e e dirilweng ka letsela la sešwešwe bana ba rona ba rata go apara hempe e telele le borokgwe gantsi ba feleletsa ka kobo e ntle e go supa seriti le botho jwa bone.

Ee meaparo ya setso e ka apariwa ko meletlong e jaaka di-conference ka gonne e dira gore batho ba be le seriti se se telele le ebile ba ikgantshe ka setso sa bone.

Moaparo wa setso wa basadi o o kgatlhang thata ke leteisi ke rata moaparo o ka gore o supa botho le bothokgami jwa mosadi wa Setswana gape ke rata moaparo o o ka re o ka gore o ka dirwa ke ka metlhale ka methale e e farologaneng go ya go di gore motho o batla jang.

Diaparo tsa setso di ka nna le seabe mme ga tsone fela tse di susumetsang.

Setso le diaparo, diaparo mekgwa ya go itlhokomologa le go ikgabisa ka tsela e bonagalang ya go supa setso sa motho, go tloga ka mebala e dirisiwang go feta go fitlha ka mekgabiso, sengwe le sengwe se na le bokao jo bo rileng mo setšhabeng se sengwe le sengwe. Diaparo le dingwao, diaparo di ka supa dingwao tsa setso ka go dirisa matsela a re rileng mebala le mekgabiso sekae mo se se wa sekgowa o supa botho le boikokobetso fa mebala e e tseneletseng e dirisiwa go supa meletlo le ditiragalo tse di botlhokwa.

Go ya ka setso mosadi fa sena go nyalwa o tshwanetse go simolola go apara mateisi, goreng gore ke gore go supa gore jaanong ke mosadi jo a nyetsweng ebile o a tlotlega.

Dikaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka letlalo la diphologolo le matsela ka gore di ke tsona tse di neng di le teng motlhofo gape di thata ebile di sireletsa batho mo maemong a bosa maina a diaparo tsa Setswana ke lekgabe le khiba.

Setso se laola diaparo tsa basadi ka go supa botho dingwao le ditumelo, setso se na le seabe se segolo mo ditlhopheng diaparo tsa basadi diaparo di supa botho jwa motho dingwao le ditumelo tsa gagwe, ka sekai mo ditsong tse dingwe basadi ba ka nna ba itshwarelela ka go apara ka tsela e e rileng go supa boikokobetso.

Diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di fashion-e tsa segompieno ka gonne fashion-e ke ntho e le goreng batho ba e rata le diaparo tsa setso di ratwa so di ka tshela mmogo le le fashion-e ya segompieno.

Ditso tse di farologaneng di na le seabe mo go tlhotlheletseng tsela e basadi ba aparang ka yone mme diaparo tsa setso di thusa go boloka ngwaoboswa go apara ka tsela ya go itlhalosa, go supa botho jwa gago le go le go supa gore o tswa mo setšhabeng sefe, diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo bolokeng ngwaoboswa ka go supa ditso tsa batho.

Go a kgonega gore fashion-e ya segompieno e ka thusa go rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna ka ditsela tse di farologaneng, fa go ntse go feta nako re bona diaparo tse di sa gore ke tsa basadi kgotsa ke tsa banna le tse di oketsega di ntse di oketsega se se thusa go fedisa mogopolo wa gore go na le diaparo tse di tshwanetseng go aparwa ke basadi fela kgotsa banna fela, gape go letla batho go apara diaparo tse ba di ratang go sa kgathalesege gore ke tsa bo mang go thusa le go dira gore batho ba seke ba ka bong.